Kwa bankeng dilo tse ba di seka-sekang fa ngwana a dira kopo ya karata ya sekolo ba seka-seka dijara tsa gagwe, dingwaga ebile ba kopa go itse tshedimosetso gore ya gore o bala grade efe kwa sekolong le ka ga batsadi ba gagwe gore ke bo mang ba dira kae.

Sekoloto sa me sa bogologolo se ama kadimo ya me ya tšhelete ka gonne fa di sa dirisaneng mmogo le ditheo tsa kadimo ya madi ke itshenya leina, go tokafatsa se nka ya ko go bone mme re a buisana gore ke duela ka mokitlana ka ke sa kgone go duela madi a ba a batlang otlhe.

Ke tshwanetse ka dira bonnete jwa gore kwa ke tswang kwa teng dikoloto tse ke fetileng mo go tsone ke di duela sentle, ebile ke tshwanetse ka dira bonnete jwa gore kadimo ya me ya sekoloto ke itekanetse sekoloto di seka tseya sekoloto se se fetang mogolo wa me.

Ee, go botlhokwa thata go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata pele o ka saenela sekoloto, ka gore gantsi go tsenya mo mathateng. Ka nako nngwe mo dikolotong tsa rona re beelwa letsatsi gore ka letsatsi le le rileng re tshwanetse re ra bo re feditse go duela gore re seke ra tsenyetsiwa dilo di bidiwang di-arrears.

Go ka thusa thata ka gonne ba kgona go itekanyetsa sekoloto le gore ba itse gore ka kgwedi e e rileng ba tla be ba feditse, ga ba tshwanela gore go ikemisetsa ka sekoloto kgotsa molato wa go adima madi. Ka jalo ba tla nna le nako ya gore ba ikhutse ba kgona go dirisa madi a bone sentle.

Go le gantsi ke bona gantsi ga motho a kopa kadimo ya madi kgotsa sona sekoloto go lebelelwa pay slip-i ya gagwe, kwa tswang teng kwa dirang ko teng go lebelela dikoloto le gore o amogela madi a bokae a o tla kgona.

Dilo tse di borai ka overdraft facility ke tse di kwa godimo le dituediso tse di sa lebelelwang, se sengwe gape ke gore tekanyetso e fokodiwe.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a o a adimileng, ke fa o ka adima madi a lekanyeditseng le gore o duele ka nako, go tila gore o nne le sekoloto se segolo mo akhaontong.

Tsela e ka fokotsang go dirisa ditshenyegelo tseno ke fa mongwe le mongwe a ka thala budget-e ya gagwe fa fatshe, a dirisa madi sentle le kadimo a fokotsa le kadimo ya madi gore go seka ga nna le ditshenyegelo tse dintsi.